Ke ne ke amegile thata gonne go ne go sena letseno, ke a simolola kgwebo ya ka mo mafaratlhatlheng.

Ke ne ke amegile thata ke fa ke simolola kgwebo mo mafaratlhatlheng.

Dithoto tse lenaneo di gola ntle le lekgetho, lekgetho tsa di a fetoga. Dikoloto tsa lekgetho le melemo e mengwe ya go simolola leano di ka thusa go fokotsa ditshenyegelo. Dithulaganyo tsa go rola tiro di ka ngoka le go boloka badiri ba ba botoka, se se fokotsang ditshenyegelo tsa katiso ya badiri ba bašwa.

Dibanka di dirisa didiriswa tsa tshireletso tse di jaaka di , ditsamaiso tsa go lemoga go tsenelela le go tsenya dikhoutu mmogo le mekgwa e e nonofileng ya go netefatsa jaaka netefatso ya dintlha tse dintsi.

Lenaneo la ntlha la ya motho ka bongwe le le golagantsweng le matlole a legae ke maiteko a puso mo Aforika Borwa, a a diretsweng go thusa bareki ba matlo ba ntlha ka ketletso ya gangwe fela go dira gore go nna le ntlo go fitlhelege thata. Thuso eno e ka dirisediwa go tsenya madi go fokotsa madi a gago a ntlo kgotsa le e leng go thusa go wetsa ntlo e e sa wediwang.

Dibanka di akanyetsa dilo tse di farologaneng fa di amogela kopo ya dikarata ya sekolo, mme maduo a sekoloto le lotseno ke tsone tse di botlhokwa thata. Mo godimo ga tseno baadimisi gape ba sekaseka dilo tse di jaaka selekanyo sa dikoloto sa mokopi le lotseno, hisetori ya sekoloto, dintlha tsa tiro tota le go tlhomama ga lefelo la bone la bonno. Dibanka tse dingwe di ka nna tsa akanyetsa gape leina la setheo sa thuto le porofaele ya mokopi ka kakaretso ya tsa madi.

Kgontsha puisano ya ditsela tse pedi magareng ga bareki le dibanka tsa bona kgotsa ditheo tsa matlole.

Go tlhola diakhaonto go ka lebega go tura ka ntlha ya dituediso tse di farologaneng, mme dituelo tseno di thusa dibanka go duelela ditshenyegelo tsa go dira di le go tlamela ka ditirelo tse di jang ka go dira ditirisano go thibela tsietso le go tlhokomela.

Ke ne ke tla mo tlhalosetsa le go montsha ka bogodu le gore.

Go bula akhaonto ya banka gantsi o tlhoka mofuta o amogelesegang wa boitshepo jaaka buka ya boitshupo kgotsa karata e e botlhale le bosupo jwa bonno jaaka sekoloto sa ditirelo kgotsa thumolano ya khiro. Mo mothong yo o senang akhaonto ya banka molaetsa e tla nna gore go bula akhaonto go naya melemo e mentsi e e tshwanang le pabalesego go nna motlhofo le go bona morokotso o ka nnang teng, mme gantsi go a tlhokega go bona tiro.